Mama xa ufuna ukuvula igruphu ke, okokuqala kufuneka ukuba iinamba zethu zonke zibe khona apha efowunini yakho, ukwenzela into yoba kuzoba lula. Xa ugqibayo ke mama uvula uWhatsApp wakho, phaa kuWhatsApp wakho uye kwii-settings. Izokubonisa ke ngoku indawo apho itshoyo uba uvule igruphu, uyacofa ke ngoku phaya. Xa ugqiba ukuyicofa ithi ke ngoku yona ifuna igama legruphu, uzotsho uba le gruphu yintoni igama layo ulibhale. Xa iqhubeka iqhubekeka itsho ke ngoku uba faka aba bantu ofuna ubafaka kule gruphu. Aba bantu ofuna ubafaka kule gruphu zezi numbers zilapha kuwe. Uzoya kuzo ke ngoku uzicofa uzifaka, uyazicofa uyazifaka, uyazicofa uyazifaka ziyazingenela. Kodwa funeka zibe lapha efowunini yakho uze ukwazi ukuzifaka.

Imbi kakhulu into yokuxhatshazwa kwabantu kunxibelelwano, imbi kakhulu. Imbi, imbi futhi imbi, ngoba into endiyibonayo kulapho umntu efuna ukukhupha imbilini yakhe, ube umntu ebemzonda aziveze. Kodwa ke ndababona ababemthethelela obethukwa ngenxa yesini sakhe, kodwa into awayeyithetha yayiyiyo, kodwa bamlanda ngenxa yesini sakhe. Kodwa ndabathanda abantu, ngoba abantu bathatha icala lakhe bamthethelela futhi wade wazibona uburongo lo ebemgezele emthuka. Wabuya futhi wazocela uxolo, wabhala kwaphaya egruphini wacela uxolo uba uphume endleleni.

Ijelo endinoliqala mna xa ndinongena kuYouTube kukuthetha ngoYesu osindisisayo. Ndiyayiqonda bakhona abantu baninzi abathetha ngoYesu osindisisayo kodwa ndibona kunganelanga, ngoba ndicinga fanuba ndibona kufanele isizwe sethu sibuyele kuThixo. So amaziko okuthetha nabantu ayadingeka, ngoba abantu bayatshabalala. Ungabona abantu bengathi bonwabile kwi-social media, kodwa abonwabanga badinga abantu abazobabuyisela. Ngoba abantu baqhathiwe, abantu bahlukumezekile, abantu bakhutshwa entweni kaThixo bangayithembi. So bayabadinga abantu abazozama ubabuyisela. Ungathethi ngelizwi kodwa uthetha ngawe, uThixo umbone njani. Ngoba abantu iBhayibhile bayivile abasafuni ukuyiva. So ndicinga fanuba xa ndinongena kuYouTube ndithetha ngam, abantu bangancedakala bambone uThixo.

Ndingamcebisa ngoba ndithi makazazi uba ngowuphi umxholo afuna ukuthetha ngawo, futhi ame kuwo. Kutheni efuna ukuthetha ngawo? Abe nezixhobo ezoneleyo azozisebenzisa, abe nendawo ayaziyo azosebenzela kuyo ukwenzela uba naxa ethatha iifoto evidiyorayiza yonke into ibe klini. Alindele uba xa engena kwi-social media not wonke umntu uzomamkela ngendlela enye. Abanye bazomthanda, abanye bazomgxeka, kodwa yena makalungele. Angatyhafi abheke phambili, abe ne-goal. Kutheni esenza le nto? Ajonge yona, abayeke abantu abakwi-social media. Ahoye aba bathetha le nto ayithethayo. Ndingamcebisa ngolo hlobo.